Ukukhuluma kuma-social media uzama ukuphromotha izinto ezifana nezinto zomdlalo, into ezisenza ukuthi sibe busy kungaba ney'nkinga ekutheni hhayi wonke umuntu ukuthi unedatha ukuthi abone lokho. Nanokunye ukuthi kunabanye abantu nje, abavele sonke isikhathi bekuphikise noma ukhuluma into ephilayo noma uzama ukubheka umbono izinto engakhona ukusiza abantu. Nanokuthi phela lama langa abantu abayikhonzile izinto ezingumdlalo, ngoba phela intsha intsha iyisangena kakhulu ezintweni ezifana nezidakamizwa kuba nzima kakhulu. Kodwa inkinga enkulu kakhulu idatha mase uthole idatha konke .

Izinto eziletha kakhulu ezinhlanga ezehlukene izinto ezifana nebhola lombhoxozwayo, bese kuphinde kuba ibhola leli lezinyawo. Ngoba khumbula ngenkathi kukhona izindebe yomhlaba, wabona bonke abantu babehlangene begcwele etediyamu wonke umuntu ekhuluma ulimi olufanayo bethi , singemumva kwayo iBafana Bafana. And nangenkathi bese emumva kwawo futhi amaBhokobhoko kwaba into efanayo. Ngoba sonke isikhathi uhlanga nohlanga suke likhona luthanda le thimu linikeza le i-support edingakalayo iteam. Yizona izinto engizibona ukuthi yizona eziletha abantu bezinhlanga ezihlukene ndawonye, into efana kakhulu nendebe zomhlaba.

Ezikoleni zangakithi kuba khona umdlalo owodwa kakhulu kakhulu naselokishini, ngoba isikhathi esiningi asinazo izinsiza zokudlala lowo mdlalo. Uthola ukuthi isikole, njengesikole sangakithi nje ufunde uze ukhathale kukhona umdlalo owodwa lowo umdlalo lowo ibhola lezinyawo. And ibhola leyinyawo kufuneka senze sure ukuthi wonke umuntu okhona esikoleni uyakhona ukudlala. Ngoba nalo lilula ukulidlala ibhola alidingi inteyiningi nje makukhona nje ibhola kodwa hhayi lokhu okunye konke kulula. So wonke umuntu esikoleni engakhona ukulidlala ibhola ley'nyawo.

Umuntu engamtshengisa khona ngingamtshengisa ukuthi bheka abadlali abadlalela amateam anjengoMamelodi Sundowns, oKaizer Chiefs, oPirates. Ubheke indlela abaphila ngayo, ubheke imali abanayo. akufani hhayi ukuthi kuphela kumele uye esikoleni ukuze uphumelele. Uyakhona nje ukuphumelela ngakhona nje uyidlalela ibhola, ugcine ukubonwa amathimu amakhulu. Kukhona nje nomdlali wakithi naye owayedlalela nje ibhola wagcina esethathiwe amathimu, amakhulu amathimu akoPitori. Wagcina esevela e-TV, uyayiphilela njengamanje yonke nje impilo ihamba kahle. Unemali zakhe wakila ekhaya akufani impela ikhona impilo ebholeni.

Ey'koleni zangakithi elokishini, yabo njengeyikole eyinjengoFunduzukhathale, amantombazane awavamisile ukudlala imidlalo eminingi ngoba phela banomdlalo owodwa abanawo. Lo umdlalo lo owebhola leli lezandla ebizwa ngokuthiwa phecelezi kuthiwa i-netball. So akulula ukuthi uma uyintombazane wonke umuntu kuzomele athande lona leli bhola lezandla, ngoba nalo leli bhola lezandla, lidinga ukuthi umuntu athe ukuba mude, ukuze azokhona ukuthola amabhola la hamba phezulu le. Ngicabanga ukuthi empeleni iy'kole azenzi ngokwanele ukukhuthaza amantombazane ukuthi adlale imidlalo. Kumele azame ukukhanda neminye imidlalo kube khona o-volleyball o-ladies soccer into ey'kanjalo.

Ngakithi kube khona into okuthiwa ama-tournament. Yini ama-tournament? Ama-tournament yilapho uthole ukuthi izindawo eziningi ziyahlangana kuzodlalwa ibhola. Lokho kwenza ukuthi abantu basendaweni bonke besuke emakhaya bezobuka leli bhola. Kusuka ekuseni behlale ndawonye kuze umndeni wawo, abangani bonke bezobuka ukuthi kwenzakalani. Nakhona kuphinde kusize labantu laba abazidayisela izinto ezifana namagwinya, izinto ezifana namasinekisi, zonke lezo zinto lezo zenza ukuthi abantu behlangane ndawonye. Ngoba abanye suke bezele imali, abanye basuke bezele ubumnandi bebhola, abanye basuke support-a umndeni nabangani.